Ukumfundisa mayelana ne-COVID-19 nanokuthi i-booster ilekelela kuphi nanokuthi i-booster isebenza kanjani abe nolwazi ngaphambi kokuba ukuthi athathe i-booster emva kokuthi umutshele ukuthi ulwazi lukanjani mayelana ne-booster.

Ukuthi isikhathi esiningi kuyagcwala la okutholakala khona lezi nsiza esuke bey'dinga njengazo izihlalo. Isikhathi esiningi ukuthi emaklinikhi kuba khona ukugcwala kwabantu nanokuthi ngaleso sikhathi lezo zinto asuke bezidinga zisuke zingatholakali ngaleso sikhathi abasuke bey'dinga ngaso. Lokhu bese kulimaza inhlalo nanesimo somuntu.

Ukuthi bamluleke ngokwengqondo, bamutshele ukuthi i-HIV akuyona into ukuthi isiqede iy'fiso nanamaphupho akho. Nanokuthi kuyaphileka kukhona okutholakalayo okulekelela ukuthi uqhubeke uphile ufezekise zonke iy'fiso zakho okade uyifisa.

Ukuqwashisa izingane mayelana nama-contraceptives ukuthi uzivikela kanjani futhi nokozokocansi.

Yebo, abathakathi ba abantu ababulalayo ba abantu aba-destroy-a abanye abantu. Bese kuthi izinyanga abantu abasizayo ekulekeleleni abantu ukuthi babavulela izinto zabo. Nanokuba lapho ngokwesiko nangokwendabuko ekuthenini izinto zabo ziqonde, zilunge, zikhanye.

Ukubaqwashisa mayelana nalezo zici ukuthi kulekelela kanjani kusiza kanjani. Ngingadlulisa umlayezo ekuthenini emphakathini kuzoba nomhlangano othile bese ngibacebisa ngazo lezo zici ukuthi kubaluleke kanjani ukuziphatha or ngayo yonke indlela.

Ukushintsha idayethi, ukushintsha indlela yokudla ukudla okuthile nanokudla ukuthi ukupheka ngayiphi indlela.

Lokho bekungaba into embi khona yonke into ebenginayo, ingabe ishe nalowo mkhukhu lokho kungangihlukumeza kakhulu ekuthenini izinto zami zonke ziphele kanjalo. Abezimo eziphuthumayo, zomcishamlilo kwesinye isikhathi bafika late sekushe kwaze kwaphela yonke into.

Ukulandela, ukulandela imigudu yenhlolonze bese ngivula uhlelo lokuthi wonke umuntu azohlolela i-COVID-19 emva kwalokho bese ngihlela ukuthi isimo silungiseka kanjani, kwabasulelekile nge-COVID-19.

Imiphakathi ingafundiswa ngokuziphatha okuhle nanokuthi ukuziphatha okuhle kubalulekile. Nanokuthi bengihambe bazwa ngawo wonke umuntu ngoba kukhona nabantu abadukisa abantu .

Yebo, imiphakathi ingafundiseka ngokwangempela uma kuqhathaniswa ngomgunyathi ngoba abantu abaningi isikhathi esiningi abanalo ulwazi oluphelele ngokuziphatha okuhle. Nemiphakathi, kwesinye isikhathi abantu abanalo ulwazi oluphelele ukuthi ukuziphatha okuhle kubaluleke kangakanani umuntu ngamunye ngamunye. Lokhu kulekelela ekuthenini bengahambi bezwa yonke into la ngaphandle enye because iba amanga lokho okungaphansi kokuthi kuwumgunyathi.

Abantu abahlala emakhaya abakhubazekile babhekana nenselelo enkulu kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi akubi lula ukuthi bathole usizo ngendlela abafisa ngayo. Nanokuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi baziyele lapho uma bedinga usizo.

Ngokuthi uzizwe ngale ndlela le okufanele uzizwe ngayo ngoba uma ungazizwa ngale ndlela okumele uzizwe ngayo uzobona sengazuthi ezinye zezinto akusizo ezakho ngoba manje isimo lesi oyiso, ubona as if sengazuthi wena, ezinye zezinto ngeke uze uzenze. Lokho kungakuvimbeli ekuthenini ube namaphupho nanokuthi wenze izinto ofisa ukuzenza ngokuthi wena ukhubazekile. Kodwa, lokhu ungakuthathi okufake emqondweni.

Ukuthi bazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma beya ecansini, benza ucansi oluphephile. Nanokuthi bazi i-status so-partner.

Ukugcwala nangongayitholi isevisi ngendlela. Nanokuthi isikhathi esiningi kwenziwa kancane.

Zinomthelela omkhulu ngoba izinsiza sebenza zifika sekuleyithi noma kwesinye isikhathi zingafiki. Lokho kulimaza kakhulu kwezemfundo nanesimo senhlalo sabafundi. Ngoba manje iy'nsiza yizo ezidingakala ukuba ukufunda nokufundisa .

Ukwazisa ukuthi, ukwazisa ukuthi imishanguzo noma umuthi uwuthatha ngasiphi isikhathi, nanokuthi isikhathi somshanguzo kufanele singakweqi.

Ngokuthi kwazeke ukuthi isimo salowo muntu ngaleso sikhathi suke siphuthuma. Nanokuthi isimo suke sikanjani.

Zilekelela ekuthenini abantu abahola kancane bakwazi ukuthi bathole imithi abayidingayo emaklinikhi.

Ukuvula uhlelo lokuthi kwandiswe amanesi.

Kungalekelela ekuthenini abantu abaningi basizakale ngokwesintu, phinde basizakale nangokolwazi lokuthi amaphilisi bawasebenzisa kanjani. Balekeleleke ekuthenini yonke into yabo ibe yindlela, ime ngomumo.

Ukugquma ngezinkambi kulekelela ekuthenini ukwazi ukuthi isimo sakho sikanjani, nanokuthi kulekelela ekuthenini kukusize ukuthi ukwazi ukuthi isikini sakho, isikhumba sibe yinto .

Onompilo bafika ba-check-e isimo senhlalo ukuthi inhlalo ithini. Ngabe umuntu uhleli esimeni esi-right yini. Bese kuba nezinto ey'thile abazenzayo uma kukhona izinto ey'thile ey'dingakalayo.

Ukubaqwashisa mayelana nokuthi kwamele benze ucansi oluphephile. Mayelana nokuthi kwamele basebenzise ijazi lomkhwenyana ngaso sonke isikhathi uma bey'bandakanya nokwenza ucansi. Benze ucansi oluvikelekile ngaso sonke isikhathi. Okunye ngingabafundisa ngokuthi uma benza ucansi bezibandakanye nocansi, kwamele bangachameli phakathi. Ngaso sonke isikhathi kodwa kwamele benze ucansi .

Kungaba amafulegi i-ambulensi ngoba iye ishaye ngama-siren abomvu futhi isebenza kwezempilo. Ama-siren amanye amafulegi ngempela isandulela.